Ke rata morogo wa thepe, o humile ka a iron le calcium-o, ke rata gape le mabele dinawa ga mmogo le dijo tse dingwe tsa setso. Bogobe ba mabele bo monate, ebile borokotsa le mathe dinawa di a godisa, jalo le jalo.

Ditiragalo tsa hisetori, ditiragalo tsa hisetori di ile di a fetola ka mokgwa o basadi ba aparang ka teng ka go nne ka go mosadi o letleletswe go apara se ene a se ratang ka go apara diaparo tse di khutshwane jaaka di-jean-e tse di tsamayang mo godimo ga mangwele, mesese e e tsamayang diropeng le go itshasa dilo tsa sefatlhego jaaka make up-o go itira bontle le go tsenya meriri ya go segompieno.

Go batla legae mo toropong go kaya go leka go tshela ka tsela e e mo molaong go batla tiro, thuto kgotsa kgwebo e e siameng. Dikgwetlho di akaretsa go tlhoka tiro, ditshenyegelo tse di kwa godimo le kgathalelo ya maikutlo. Le fa go le thata batho ba nna pelokgale go iphedisa sentle.

Go bontsha tlotlo mo moswing le go gomotsa ba ba hutsafetseng. Mo Aforika Borwa go apewa dijo tsa setso tse di rileng jaaka bogobe, nama le merogo. Go kgobokanya ba ba tlang le go bontsha kutlwelobotlhoko, dijo di ka newa morago ga dipuo go bontsha tlotlo, fa ditso tse dingwe go ka nna le dijo tse di kgethegileng tse di amanang le semoya kgotsa ngwaga wa botona jwa moswi.

Mosola wa gore bana ba basimane ba tshwanetse go ya sekolong sa go rupa ke go thibela malwetse a a tshwanakanang le STI, STD ka gonne fa mosimane a sa rupa malwetse a tshwanakanang le ao go bonolo gore a fitlhelele.